Utshintsho endingalenza kungaba kukuthi iimoto ezingalungelanga ukuba zitranspote abantu, zihambise abantu emisebenzini, zingabikho endleleni, ziphume zingabinawo umthetho wosebenza endleleni. Iimoto zihlale zicocekile njalo. Iimoto kwenziwe sure ukuba phambi koba abakhweli bakhwele kuyo bayijonge uba ikwimeko erayithi okanye ikwisimo esilungileyo yokuba ingandlulisa abantu baye emisebenzini. Sibeke unonophelo ukukhusela abakhweli.

Into endingayenza ndingathetha nodrayiva ndimcelele uba azame ukwehlisa isantya sakhe ahamba ngaso, acingele abakhweli. Hayi mna ndedwa, kodwa acingele nabanye abakhweli. If kwenzeka uba angandimameli, ndithathe ifowuni yam ndifote indlela ebehamba ngayo ndithumele apho aqashe khona abone uba akusingumqhubi orayithi, akabacingeli abakhweli.

Ndingamcela ukuba mna naye sivisisane into yokuba into ebaluleke kakhulu lukhuseleko lwam nomntu endihamba. Xa imoto yakhe ikhuselekile engongqeni ndicela uthatha i-registration yemoto negama lakhe ndisendele umntu endimaziyo uba kuzawuthi xa kwenzeka into akwazi umfumana. Okanye ndisuke apho ndime khona ndiyoma apho iiBolt okanye iiUber zima khona. Enye into ndimxelele into yokuba iBolt yam ibizondibiza imali enga. Xa evuma undithatha ngaloo mali leyo angandithatha, kodwa andinayo enye imali eyedlula leyo yeBolt, eyodlula neyeUber, sivisisane.

Isihlalo endibe ndithande ukuhlala kuso sisihlalo esingasefestilen,i kuze ndikwazi ukukhontrola indlela endifumana ngayo umoya noba ndikwazi ukuba noba kungenzeka into endleleni ndikwazi indlela yokuba ndizame iinzame zokuphuma.

Okokuqala, into endingayenza ndingenza sure ba umntu nomntu ndiyamfuthisa ndimjonge uba ukwindlela erayithi na yokuba angaqhuba. Imoto yakhe na ikwisimo esirayithi esoba ingaba sendleleni, ikhuselekile kwaye inemvume yokuba ihambe apho ihamba khona. Akunazikhali phakathi emotweni ekungamelanga ukuthi ziba semotweni, abantu ahamba nabo bakhuselekile na.

Ndingambizela ecaleni ndithethe naye, ndimcele into yokuba xa ehlutshwa sisisu makathethe okanye makacele ukuba sivule iifestile kuze azokwazi uzikhulula. Ngoba umsuzo ndikholelwa ukuba yinto esingayibiza ngoba yi-carbon dioxide, awumelanga ukuthi iafekthe omnye umntu.

Isizathu sokuba ibhasi kwamele ilibambe ixesha ephuma ngalo yinto yokuba kungenzeka mhlambi apho ufika khona uya khona uzawufika ebusuku, uxelele abantu ukuba uzafika ngexesha elithile. Umntu afike alinde, iifowuni aziphumeli, mhlambi kwenzeke uba kuloo bhasi okhwele ukuya akho ndawo apho ungafaka umlilo efowunini yakho ukuze nikwazi ukuthetha naloo mntu lowo. Loo mntu lowo uzofika aphenikhe apho akulinde khona, ufumaniseke ukuthi awukakafiki yena acinge uba sowufikile. So umile ke ngoku ulahlekile, ufumaniseke ukuthi awuyazi naloo ndawo uye kuyo okanye imoto ivelelwe yingozi endleleni. Umntu ucinga iinto ezininzi akasazazi uba makenze njani. So kubalulekile kakhulu uba ibhasi ifike ngexesha apho iya khona and iphume ngexesha futhi nalapho isuka khona.

Ndingamcela eyokuba xa ndifika emotweni yakhe ndicela avule iifestire. Ndimxelele isimo semoto yakhe xa se ndiza kwehla uba imoto yakhe inuka intwenje before ndizomreytha, ngoba kwiephu uyakwazi umreytha. Nakhona nakwiephu uba mna naye asivisisenanga, ndimreythe gqiba ndishiye ikhomenti yoba ndifumene imoto ikwisimo esinjani naye ukwisimo esinjani.

Abantu abaninzi bakholelwa into yokuba ibhasi yiyo elula kwaye yiyo etshiphu. Into eyenza ukuba bachaphazeleke xa kunyuswa amanani wabo babona ukuba kuzomele babuyele eziteksini apho kuzobekwa iimpilo ebungcuphakaleni. Ibhasi into emnandi ngayo ayikwazi kuhamba ngokukhawuleza okuthile, abaqhubi bakhona banendlela abasebenza ngayo.